Kukubona abalandeli beqela elithile lemidlalo betyhudisa beyokungena ebaleni lezemidlalo umdlalo uqhubeka ngenjongo yokuvuyisana nempumelelo yeqela labo.

Ewe, luyazazi kuba lubona indlela amagqala ezemidlalo aphumelela ngayo ebomini, kwaye umntu ozibandakanye emidlalweni uyakwazi ukugxotha ikati eziko ngenxa yemidlalo.

Ewe, ndingumntu okhe adlale. Kum yindlela yokuzigcina ndimtsha, ndingaluphali msinya nokuba ndihlale ndisempilweni, ndikhuseleke kwizifo.

Kukuxhentsa, kukudanisa, kwakunye nokudlala ibhola.

Ndingakhetha uWill Jordan weqela lombhoxo laseNew Zealand, ndiyawathanda amaqhinga akhe okudlala. Kususwe uMzwandile Stick weqela lombhoxo loMzantsi Afrika, udlala ngqwabalala.

Iiholide zoluntu ndizichitha ngokuba ndihlale nosapho lwam, kuba ndikholelwa ukuba usapho luza kuqala kunezinye izinto.

Ewe, liyahambelana kuba iqela lombhoxo laseMzantsi Afrika ludlamke kakhulu emabaleni.

Ndenza umsebenzi wam wesikolo ekhaya kuba ikamva lam libaluleke ngaphezu kwabahlobo.

Hayi, ayonto ndandikhe ndayenza kuba andiboni kukho into enondincedisa kuyo ebomini.

Akukho mthetho ndinokuwususa kuba ndiyibona ifanelekile yonke.

Andinakukulungela ukuba ngumdlali wombhoxo ngesizathu sokuba abadlali bombhoxo badlala ngqwabalala.

Kukwandisa amaxesha okuzilolonga kwabadlali ukuze xa bedlala namanye amaqela basoloko bekulungele ukudlala. Kwaye ndisoloko ndikhupha amaqithiqithi ukuze abadlali bakhuthale.

Kukudlalisa umdlali ngamnye kwiindawo ezahlukeneyo eqeleni ukuze umdlali ngamnye aqhelane nokudlala iindawo ezahlukeneyo, ukwandisa amathuba empumelelo kwiqela.

Ewe, ndingayithatha inxaxheba ukugcina umzimba wam usempilweni.

Akukho mthetho ndinokuwongeza. Yonke imithetho ye-basket ball ndiyibona ifanelekile.

Ndinqwenela ukushiya abantwana bam benemfundo yomsila kuba kaloku imfundo lilifa elinganawuze lohluthwe nangubani na.

Kukuxhentsa, kukudanisa, nokudlala nawuphi na umdlalo, yonke le midlalo igcina umzimba wakho udlamkile kwaye usempilweni.

Ewe, yinyaniso leyo kuba kaloku xa usenza into oyithandayo uphila ubomi obupheleleyo.

Kukudlala isokha kuyigcina ingqondo idlamkile kwaye nawe usempilweni.

YiArsenal neMamelodi Sundowns, imibala yeekiti zaloo maqela iyabukeleka kwaye idityaniswe kakuhle.

Yayingumdlalo wokudlala imizi apho nanidlala ngokungathi kusemzini, abanye ibe ngabantwana abanye ibe ngoomakazi, ootata noomama njalo njalo. Nizenza ezo zinto nibukela emakhayeni enu.